Mokgwa o ka thusang hore tamati e dule e fumana metsi nako yohle, ke ho nosetsa ka manyene. Mokgwa ona o kenya ditsela tse nyane tse tsamaisang metsi butle butle haufi le metso ya semela, mme o sebetsa hantle ho feta ho nosetsa ka lethopo. O thusa hore semela se fumane metsi a lekaneng ka dinako tsohle ntle le ho senya metsi kapa nako, ka mokgwa ona ba ka nosetsa le ha letsatsi le tjhesa kapa ba se teng masimong. Sena se ka ntlafatsa kgolo le boleng ba tamati haholo.

Ee, ke kile ka utlwa ka dimela tsa fynbos, ke dimela tse holang haholoholo Kapa, mme tse ding di ka jewa kapa tsa sebediswa e le moriana. Mohlala, rooibos e latsweha ha monate ha e sebediswa ho etsa tee hape e thusa ho fokotsa kgatello ya madi. Yona e na le monko o monate, mme e thusa ho fodisa diphiyo le mala. Fynbos ke karolo ya bohlokwa ya tlhaho ya Afrika Borwa, e nang le melemo e meholo ho bophelo le tikoloho.

AI farming, e entse hore ho lema ho be bobebe haholo ho batjha ka tsela e ngata. Ka thuso ya dithulaganyo tsa maikemisetso AI, metjhini e ka lemoha hore na dimela di hloka eng, e bang ke metsi, manyolo kapa tshireletso kgahlanong le dikokonyana. Sena se boloka nako le matla mme se nolofatsa mosebetsi, batjha ha ba sa tlameha ho sebetsa ka thata letsatsi lohle empa ba ka laola masimo ka di app le metjhini e bohlale. AI e bula menyetla e metjha ya ho lema ka nepo ka mahlale le ka katleho e kgolo.

Ha ke batla ho tshireletsa basebetsi ba ka polasing hore ba se kene dikotsing, ke tla ba fa kwetliso e nepahetseng ka tshebetso ya metjhini le melao ya polokeho. Ke tla netefatsa hore ba rwala diaparo tsa tshireletso tse loketseng, jwalo ka lerifi le helemete. Metjhini yohle polasing e tla hlahlobisiswa kgafetsa hore e se ke ya senyeha kapa ya baka dikotsi. Hape melao ya polokeho e tla be e le teng le ho latelwa, mme ho be le mokotla wa thuso ya pele o fumanehang ha ho ka hlokahala. Ka tsela ena basebetsi ba tla sebetsa ba tshireletsehile.

Ke na le bodulo ya ho robala e amohelang batjhaki, mme dijo tseo re ba fang tsona di tswa serapeng sa rona. Dijo tsena ke tsa tlhaho ha dia sebediswa diokobatsi ebile di-fresh le di phetseng hantle. Batjhaki ba thabela hore re sa reke dishopong, hobane ba ikutlwa ba sireletsehile ka seo ba se jang. Serapa sena se re thusa ho boloka tjhelete, ho fa baeti boleng bo botle le ho bontsha boikarabelo ditokolohong.

Ho qoba dikotsi mapolasing, basebetsi ba lokela ho fuwa thupello ya polokeho. Ba apare disebediswa tsa tshireletso tse kang dieta, ditlolofu le helemete. Metjhini e tlameha ho hlokomelwa kgafetsa, ho behwa matshwao a temoso le ho boloka bohlweki le taolo e ntle ya ditokoloho. Ho lokela ho ba le morwalo wa tshohanyetso le lebokose la thuso ya pele, sena se thusa ho fokotsa dikotsi le ho tshireletsa bophelo ba basebetsi.

Ke tla re ho bona, bana dinyonyana tsena ke dintjhe, ke dinonyana tse jang nama, mme hangata di phela ka ho tshwarisa diphoofolo tse nyane kapa ho ja ditopo. Di na le mahlo a matla le manaka a bohale a ba thusang ho tshwara dijo. Le ha di shebahala di tshosa, di bohlokwa haholo ditikolohong hobane di tshosa ho hlwekisa ka ho ja ditopo. Ha re di shebelle hole re ithute haholo.

Sepinatjhe se hlaha ke meroho e metala e leng molemo haholo. Dihwai tsa kgale di ne di sebedisa ka mekgwa e fapaneng, ba se apeha le nama, ba se kopanya le bokgobe kapa ba se etsa sopho. Se boetse se ka hlolwa sa omiswa ho bolokwa nako e telele. Sepinatjhe se ruwileng ka di-vitamin C, A le K ha mmoho le tsepe le folate. Di-vitamin tsena di thusa ho matlafatsa mmele, ho ntlafatsa pono, ho matlafatsa masapo le ho thibela ho kula. Ke dijo tse thusang haholo bakeng sa bophelo bo botle.

Re le polasing re na le dikolobe empa re tobane le bothata ba ho se fumane poho bakeng sa ho di tswallisa. Re utlwile ka mokgwa wa ho sebedisa artificial insemination, mme re batla ho e leka. Re kopa dikeletso ho setsibi sa temo, hore na re ka qala jwang, ke ditokisetso dife tse hlokahalang le hore na ke nako efe e loketseng ya ho kenya peo. Re batla ho netefatsa hore tshebetso ena e tsamaya ka katleho le ka polokeho bakeng sa dikolobe tsa rona.

Lefatsheng la rona ho fumaneha kgomo e nang le lefu la Food and Mouth Disease FMD polasing ya rona. Ke lefu le tshwaetsanang ha bonolo ebile le kotsi ho diphoofolo tse kang dikgomo, dikolobe, dinku le dipudi. Ke lemose bitse ba bang ka bonako ka ho ba letsetsa, ka ba jwetsa hore ba tiise tshireletso ya diphoofolo tsa bona, ka ho thibela phihlello polasing, ho hlwekisa matlalo, metjhini le maoto a batho ba kenang ka polasing ba eletswa ho shebella matshwao a lefu ho diphoofolo tsa bona. Ho arohanya tse ka belaela jwang le ho ikopanya le ba temo bakeng sa thuso ya bongaka. Tlhokomelo e polasing e boloka diphoofolo le moruo wa polasi.

Ke tla bitsa kopano le setjhaba ho buisana ka ho tsosollosa temo le dijalo tsa naha tse kang mabele, moroho le mokgwa ya temo ya setso. Ke tla rerela hore re ithute ka mekgwa ya sejwalejwale e kopantsweng le tsebo ya kgale. Ho lema ka mokgwa o tsitsitseng, ho sebedisa dipeho tsa naha tse mamellang komello le ho kenya letsoho ho tlhahiso ya dijo. Re tla boela re bue ka ho theha dihlopha tsa temo ho fumana tshehetso ho mmuso le mokgatlo, le ho rala maraka moo re ka rekisang ditholwana tsa rona, sena se ka fetolwang moruo wa rona le bophelo.